Uma ngingumuntu obhadala umshwalense, ngingayenza isiqinisekiso sokuthi umshwalense wami ngubhadalela phambili ukuthi ngingalindi isikhathi eside pheqelezi uma kuthiwa iphrimuyamu yami i-six months, mina ngizobhadala u-three months enyangeni eyodwa, ngiphinde ngibhadale u-three months kwenye inyanga futhi elandelayo. Ngakho-ke, nginciphisa sona isikhathi sokuthi ngilinde noma ngilindiswe.

Izinto ebengidinga ukuziyela ebhange mhlampe ukuthumelela umuntu imali, ukubhadala phecelezi ama-bills, ukubhadala mhlampe ngifuna ukubhadala umuntu, okanye ukuthenga ugesi nokuthenga ukudla, ngiyakhona ukusebenzisa i-app yami ngibhadale ama-online shopping phecelezi. Ngakho-ke no-airtime ngiyakhona ukumthenga ezinye izinto ziningi futhi ekwazi ukuzenza ku-app manje, awusadingeki ukuthi ungaya ebhenki ukuthi uyokwenza konke lokhu obudinga ukukwenza ekuqaleni.

Izinto kumele zicatshanjwelwe ukuthi umuntu angavelelwa yingozi noma kunini, ingozi yemoto, ingozi yokulimala, okanye ukuba nengozi mhlampe indlu iyasha, ziningi iyingozi ezingavela umuntu alibele alinde umshwalense wakhe ukuthi isikhathi sindlule. Ngakho-ke umshwalense kumele ukusebenzele noma ngabe isikhathi sakho asikafiki, mhlampe phecelezi ngithi i-six months leyo, i-six months premium abakunike yona ayikafiki kodwa izingozi thizeni kumele ikusebenzele umshwalensi.

Cha, mina angikalifuni izinzuzo zami ze-UIF kodwa-ke abanye belungu lomndeni bakhona abasebalifunile, isizathu bekukuthi umsebenzi uphelile, phecelezi they were retrenched, omunye i-contract liphelile, omunye inkampani yavalwa.

Ngingakubhadalela umndeni wami, ngifake yena umlingani wami ngiphinde ngifake nazo izingane zami, uma ngiqeda kumele ngibene pheqelezi i-beneficiary, ngishintshe ne-beneficiary yami ngifake noma kungaba ingane yami noma umlingani wami engiqeda kushada naye.

Kabaluleke kakhulu ukuthi uma uwumuntu onemoto noma oshayelayo imodo yakho kumele ubenomshwalensi, ibanga lokuqala ukuthi imodo yakho uma ingatshontshwa umshwalense uzokwazi ukukusiza, uma ngabe imotakho ingathola ingozi endleleni umshwalense futhi uzokwazi ukukusiza ikulungisele imodo noma uthole imodo entsha. Uma ngabe futhi imodo yakho imoshekile idinga i-service phecelezi, bayakwazi ukukuseyivisela imodo yakho so, manje kubalulekile ukuthi umuntu abe nawo umshwalensi. Ziningi futhi iyindleko zomshwalense ezikunika zona, ziningi futhi maningi futhi namathuba akhona lapho kumshwalensi ngakho-ke kuhle ukuthi umuntu abe nawo umshwalense.

Ngingafaka umshwalense ukuthi kube khona inkomo, kube khona igroza, kube khona futhi isilwane sokuthi abantu uma beqeda ukungcwaba noma beceda ukuba nomngcwabo bathole isilwane sokugeza. Ngiphinde futhi ngiphane phecelezi, nge-catering yokuthi kube kuhle sifake i-decor, kuphekwe futhi. Ngingafaka lezo zinto.

Umsebenzi kufanele aye e-Department of Labour ayo-claim-a konke lokhu abatshele ukuthi umphathi wakhe akazange ababhalisele i-UIF kepha imali ibidonswa kodwa bangazi ukuthi iyaphi. I-Department of Labour ukumulwela amalungelo wakhe ukuthi babuyele enkampanini leyo umsebenzi bekasebenza kuyo, babhekisise ukuthi bekesebenza isikhathi esingakanani, ebhadalwa ama-hour angakanani. Ngeviki neviki noma ngenyanga ubesebenza ama-hour angakanani, ngakho-ke i-Department of Labour ukumnceda kakhulu lo msebenzi.

Amaphepha umuntu angawasebenzisa njengobufakazi bendawo yokuhlala, incwadi, incwadi yasebhenki pheqelezi, i-bank statement noma i-bank confirmation letter nephepha lamanzi. Uma ngabe umuntu ubhadala amanzi, iphepha lamanzi uyakwazi ukulisebenzisa. Uphinde futhi usebenzise incwadi ebuya e-police siteshi, pheqelezi bayibiza ngokuthi i-affidavit, uyakwazi ukuyisebenzisa. Futhi ungakwazi ukusebenzisa nephepha logesi, iphepha lase-Eskom, nalo liyakwazi ukukusebenzela ukuthi uwumhlali wale ndawo.